Nna ke rata seshweshwe hobane seshweshwe se setle, seshweshwe ha re ya manyalong re apara sona. Seshweshwe ha re nyalwa re apara sona. Seshweshwe ha mosadi a tlisiwang re apara sona, jwale hee nna nna ke ithatela seshweshwe hobane seshweshwe se setle kannete.

Bohlokwa ba lebollo ke ho ruta ngwana moshanyana hore a be monna, hape bohlokwa ba lebollo ke hore ngwana moshanyana ha a tswa ko a hlomphe batho ba baholo le ene a ihlomphe le hore setjhabeng a itshware jwang. Bana ba bang ha ba tswa lebollong ha ba hlomphe ho hang. Ha ba hlomphehi hobane dintho tse leng hore ba di etsa ba etsa ntho tse mpe mme hona le ba bang ba e leng hore bona ba ihlompha, ba hlompha le baholo ba itshwara hantle.

Ke nahana hore badimo ba ka amohela mokete wa ho pheha, ka mofuta wa braai, ha feela wena o ba etseditse jwala ba Sesotho. Ke nahana hore badimo ba rona ba ka se nne le bona bothata. Ha re etsa mokete o jwalo.

Barwetsana ha ba tlo etsetswa mokete wa hore ba tswa lebollong la barwetsana, ba tlameha hore ba itshware hantle. Ba tlameha hape le hore ba bine dipina tsa lebollo lona leo, hore ka letsatsi leo ba tlo binela batho kapa sona setjhaba.

Dijo tsa setso tse ke tlilong ho ruta bana ba ka hore ba di phehe ke setampo, ke mokopu ke tlo ba ruta le hore ba phehe moroho. Ba di phehe hore di be monate, ba sa etse letho se se leng ke tlo ba ruta hape le hore ba phehe mabele. Hobane mabele a bohlokwa mona setsong sena sa rona sa batho ba batsho.

Nna ke rata motoho o sootho. Motoho oo o sootho, ke o rata o tjhesa hobane o monate ha ke o ja o tjhesa. Ha ke o rate o bata ho hang.

Nna metseng ya rona ke bona ho ntso ho lokile hore batho ba bo ntate e be bona ka pele, hobane motho wa ntate ke ene hlooho ya lelapa. Ha ke bone hore rona basadi re ka etsa mosebetsi o makgethe ha ekaba rona re le ka pele, hobane rona re tswaletswe ho latela monna.

Nkgono wa ka o ne a rata tshomo ya Tselane. Hohle re le bana re hodile, re qoqelwa ka tshomo ya Tselane. Tshomo ya Tselane e ne e le monate haholo e le Tselane le Dimo. Dimo a na hlola a ya ho bo Tselane kwanana a iketsa ekare ke mme wa Tselane, e ne le monate haholo tshomo eo.